Ke kile ka ba lehlatsipa ka tsatsi le leng, ka ho se fumane tjhentjhe ya ka e felletseng. Mme monga tekesi o ne a entse botsotsi bo hore a mphe tjhentjhe e nyenyane.

Ntho ena e ndula ha bohloko jwalo ka batho bohle ba na le koloi empa ke se na yona. Ke nahana ho sebetsa ka thata, ke kgone ho boloka tjhelete ke tsebe ho reka koloi jwalo ka bohle.

Terene e sebedisetswa ho tsamaisa thepa kapa ho palamisa batho. E palamela seteisheneng, o ka e palama hora tse pedi hora tse tharo, ho tswa feela hore na o ya kae, ee ke kile ka palama terene.

Ee, ee o atile haholo makeisheneng a rona, hobane ba kgona ho o lata ka jareteng mme ba o kgutlisetse pela jarete.

Ee o teng mokganni wa bese eo ke mo tsebang, ke motho ya utlwanang le batho ke motho wa batho. Hangata ha nka palama bese bosiu, o kgona ho ntheola setoropong se pela moo ke dulang.

Mokganni wa tekesi theola moya, re bala ho tloha morao hore motho le motho ba patetse ka tshwanelo na.

Ee ke e mong wa batho ba neng ba ipilahetsa ho patala tjhelete e. Ka nako e nngwe, o ka nka leeto o se na tjhelete, mme wa be o ba le bothata ba hore na o lo patala e-toll-eng moo jwang.

Ha sefofane se diheile, o lokela ke hore o dule fatshe kapa hona ho botsa basebeletsi ba moo boemafofaneng hore na ho etsahala jwang. Kapa ho etsuwa jwang, mme dintho tse ka diehisang sefofane ke hore hangata ho pele ho palamuwa sefofane, ho tjhekuwa hore na se boemong bo hantle na hore se ka fofa.

Dumela ntate, Ke tlile mona ke tlo botsa seseng. Nkgono wa ka o ile a tla mona a tlo reka tikete, mme oe rekile ka tjhelete e felletseng. Ha a fumantshwa theko e tlase ya batsofe.

Ee, ditefiso tsa dipalangwa di tlameha ho nyoloha ha mafura a nyoloha hobane, dipalangwang ba tshwanela ho reka mafura ka tjhelete.

Dumela ntate, ke kopa ho botsa sena. Ke bona ke sa bone koloi ya ka mona mo ke e siileng teng. Na ebe ha wa e bona?

O ka boloka tjhelete ka ho reka mafura a mangata ka nako e le ngwe. Mme o sebedise koloi kapa yona transport ha o ya mabakeng a bohlokwa.

Re tlo tshwanela ke ho ba le ditokomane tse bitswang visa hore re kgone ho kena naheng ya America, mme re tlo tsamaya ka sefofane se bitswang aeroplane hoba ke sa bapalami.

Tjhehe, dibese tsa rona ha di kgone ho fana ka tshebeletso e boeleng ho batho ba baholo, hobane hangata bese e phahame. Mme o ka fumana ka nako e nngwe motho a moholo a be le bothata ba ho palama bese e le hodimo.

Ee ke nahana hore ho molemo haholo hobane tjhelete eo e ka kgona ho thusa mmuso ho boloka tjhelete. Kapo hona ho sebedisetsa tjhelete eo ho etsa ho etsetsa setjhaba ditshebetso tse ding.